Merogo e mengwe e e sa itsegeng thata go ka nna go e leka, e ka tshwana le khabetšhe, yo enang le tatso ya boleele le morogo wa o na le tatso ya di-nut-e.

Go jala diapole go ke tshepidiso ya nako e telele o ka akaretsang.

Ditamati di jalwa ka go thoma ka dipeo, go jala dijalwana tse di mo mmung yo humanegileng, ka morago ga kotsi ya tshwane e fitileng thekga dijalo ka dihoko le go di tlhokomela ka go nosetsa ka metlha, mme di rojwa fa di butswitse ka botlalo se.

Matlakala a rooibos a jalwa ko hare ha ntlo ya , mme matlakala a teng a jalwa ka diatla kgotsa motšhini, fa ba fetsa matlakala a ba wa gore a be le tatso, mme matlakala a gona ba omisa ka letsatsi ya kgona e tlhophiwa e arolwa ka maemo a go phuthelwa.

Tee ya rooibos e thusa go ntlafatsa bophelo bo botle ba pelo le methapo, mme e thusa le go laola maemo a sukiri mading.

Balemirui ba rooibos ba lebane le komelelo go senyega ga mmu le go fetoga-fetoga ga mmaraka, mme ba ka dirarolola ka mekgwa ya go ya go ile ka maitapiso a tirisano.

Balemirui ba rooibos ba lebane le komelelo, tlhaelelo ya babereki, disenyi le malwetse.

Dingwe tsa tsona ke go tsenya di ka fa hare ha di tsweletswa tsa , go tshwana le di-sauce-so le marinate, go tsweletsa di-concentrate le sa dikhupelo le go dirisa ka hare ha dimonamone le .

Dingwe tsa maungo go jewa di tshwana kana le dipanana, diapole, dinamune le dimengu ka baka la gore go fitlhelwa ga tsona le fetoga-fetoga ga tsona, mogolo wa phepo le botlhokwa jwa setso.

Merogo e mengwe e e lengwang ke thepe le lerotho le ka gonne ga dikotla tsa tsona le go thibela malwetse le setso.

Di na le seabe ka go fa tshireletso ya dijo dikgetho tsa temothuo ya go ya go ile hape.

Wine farming ke tsa morara, morara ke dijalo tse di dirisiwang go dira wine. Go jala morara go dira ka go jala a kgethegileng a dirilweng ka go kgabaganya mme a lengwa.

Go batlega dipeo, metsi, didiriswa tsa go lema taolo ya disenyi le malwetse le tshepidiso ya nosetso.

E thusa ka gore e na le metswako e e thusang go sireletsa ditshedi, tse di mo le tse di mo di-corner-eng.

Dithoro tse botlhokwa ke , wheat le mabele ka gonne di neya tshireletso ya dijo ya lefatshe ka bophara gape di naya maatla le di food stamp.

O tshwanetse go itse gore rooibos e tlhoka e tlhoka metsi, e tlhoka tlhokomelo ya e tlhoka tlhokomelo ya semela le tlhokomelo ya tikologo.

Rooibos ena le antioxidant, go thusa go thibela kgotlhelelo le go fokotsa kotsi ya dikgobalo tse dingwe.

Rooibos mo dijong e dirisetswa go dira tee e nonofo le e thibelang malwetse, mme mo ditlolong e dirisiwa e go thibela kotsi ya letlalo, mme mo madirelong a mangwe e dirisitswe jaaka ditshwantsho ditlolo tsa mmele le dijo tsa .

Merogo e dirisiwa go dira matute, di dirisiwa gape ka dijong tse di tse , mme merogo e dirwa dijo tse dinyenyane go tshwana le tsa .

Ke ne ke tla reka morogo wa thepe, spinach lerotho le ka gonne o na le dikotla mme o thibela malwetse.

Thekenoloji ya dijithale e e thusa balemi go rekisa maungo a bona ka ntle le kgwebo ya bone, ka go dirisa di tsa e-commerce le tsa marangrang.

Maemo a bosa a ka ama go gola le go butswa ga maungo, maungo a a farologaneng a nang le maemo a bosa a a tlhokang go gola.

Maungo a na le seabe mo jwa motho le mo phepong ya gagwe, ka gonne a humanegile ka dibithamini le diminerale. Mme a ka tsenngwa mo mmeleng jaaka go ja dijo tsa go tshwana le di salad, dipanana diapole, le tse dingwe tsa maungo tse di nang le dikotla.

Maungo a na le seabe ka gonne a rekisiwa mo dikontinenteng tsa Aforika le di romelwa ntle ga gape tse di yang kwa bareking ba boditšhaba-tšhaba lefatshe ka bophara, ka mokgwa wa bontsi ba dijo .

Merogo e na le seabe ka gonne e thusa go tlhokomela boitekanelo jwa motho, ka ena le le diminirale tse di thusang go na ya dikotla. Mme tse di ka tsenngwa mo dijong le go ja dijo tsa go tshwana le merogo ya thepe, khabetšhe le e mengwe mefuta ya merogo.

Merogo ke dijo tse di nang le phepo e e tseneletseng, mme e thusa go tlhabolola mmele le go tlhokomela boitekanelo jwa motho, hape bo oketsa le dikotla.

Ka ntlha ya gore rooibos e thusa go tlhabolola mmele le go lwantsha malwetse a mangwe mo mmeleng.